Ebusika kuvunwa izityalo ezininzi. Kuvunwa iipesika, kuvunwa iikhaphetshu, kuvunwa umbona, nezinye iziqhamo.

Iinjongo eziphambili zenkqubo yokubuyiselwa komhlaba eMzantsi Afrika kukuba kufunwa abantu abamnyama bakwazi ukuzimela, batyale emihlabeni yabo, balime, bakhe.

Kufuneka abantu bafundiswe ngokulima, ngokufuya, ngokuzimela. Ingakumbi, kufuneka ukufundiswe abo bangathathi ntweni.

Ukuba bendiyintloko yesebe lezolimo bendizofundisa abafazi kakhulu ngokulima. Bendizobanika izixhobo zokulima kuba kaloku abanokwazi ukuqala ukulima benganazo izixhobo.

Kunzima ukufuya iigusha kuba kaloku zifuna inkathalo eninzi kakhulu. Kufuneka zisezwe kuba zingabi nazinambuzane ezizozigulisa. Kufuneka zinikwe amayeza kuba zihlale zisegazini. Kufuneka zichetywe noboya, zifakwe ngexesha ethangweni.

Imveliso yezolimo eMzantsi Afrika ingatshona kakhulu ngabanamatyala yemali, iowishe izikoloto.

Ukwenza itswele kube nzima ukulilima kukunqongophala kwemvula okanye amanzi, nelanga elininzi kakhulu, nomhlaba ongondlekanga.

Izityalo ezityalwa ebusika zimelane nemozulu yikhaphetshu, namazambane, nesipinatshi, netswele.

Isityalo endingabanomdla wokusityala yi-cabbage kuba kaloku ndiyayithanda. Ifuna amanzi amaninzi.

Kunzima ukufuya iihagu kuba kaloku zidinga inkathalo eninzi. Zifuna ukusezwa ngexesha, zifuna ukucocwa, zifuna ukunikwa amayeza kuba zingaguli.

Izityalo ezikhula kakuhle kwimimmandla engaselunxwemeni ziipesika, ziiorenji, ziziqhamo ezininzi.

Ndingakhetha ubushushu obugqithisileyo kuba kaloku xa kukho amanzi, ubushushu buyakwazi ukulawuleka. Ndingankcenkceshela izityalo zam kuba zingatshi.

Ewe, singakulungela ukutyala umbona kuba kaloku imozulu ibintle kakhulu. Bekunetha, kutshisa, kwaye umbona uyawuthanda imozulu enjalo. Uzokhula kakuhle, anabe, akhule abe rayithi.

Amazwe athengisa isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika nganga, yiGhana, yiSouth Africa, yiMalawi, yiNigeria.

Into efika kuqala engqondweni yam kukuba le nkomo ifileyo khange ihoywe kakhulu okanye kakuhle. Bekufuneke ityiswe, ingalambi, inikwe imithi kuba ihlale isegazini.

Kufuneka umhlaba okutyalwa kuwo wondleke kuze izityalo zizokhula kakuhle kakhulu.

Abafundi abafundiswa nzulu ngokwezolimo, bafundiswa emagumbini abo qha. Kufuneka kuhanjwe nabo kuyiwe kwiigadi, apho kuzotyalwa khona nabo. Apho bazoboniswa ukuba kutyalwa njani, banikwe nezixhobo zokutyala.

Ndingabafundisa ngezolimo, ndibathathe ndibase apho kutyalwa khona kuze bazobona ngamehlo wabo ukuba kutyalwa njani na. Ndingabanika izixhobo zokulima kuze babe nomdla wokulima.

Kufuneka umhlaba wakhe abe nesondlo. Kufuneka abe namanzi. Kufuneka atyale apho kukho imvula eninzi khona. Kufuneka umbona wakhe awunike amayeza ukuba angashi okanye angenwe zizinambuzane.

Zizixhobo, amatanki wokugcina amanzi, iimatshini zokulima, iimatshini zokugeca ingca neematshini zokulima, kunye nemithi yokulawula izifo.

UMzantsi Afrika unabalimi abanqongopheleyo kuba kaloku abalimi abaninzi abafundiswanga kakubanzi ngokulima kwaye bayeke, bangaqhubekeki nokulima.

Bungandigcina kuba kaloku kufuneka sihlale siphephile, singatyi yonke into le kuba kaloku ezinye izityalo zinetyhefu. Singancedakala ukuba singazityi, kwaye singancedakala kwezi zingenatyhefu ukuba sizitye.

Ndingazithiya kuba ndinguDzodzo kuba kaloku ndizobe ndiyinkomo eyondlekileyo, entle kakhulu.

Kukuba kaloku urhulumente unamatyala amaninzi waphesheya, ngoko usahoyene nawo.

Angahlala ekhusele iinkomo zakhe ngokuba azinike imithi, ahambe azise ediphini, apho amakhalane azofa khona.

Zikhona ngokwaneleyo izixhobo zokuthintela imfuyo, kodwa abanye abantu abakwazi ukuzithenga kuba kaloku abanamali, abafikeleleki kuzo.

Ndingafuna ukudala isityalo esingakwazi ukuxhomekeka emanzini okanye elangeni. Kuba kaloku amanzi ayanqongophala ezilalini and ininzi lwezityalo luxhomekeka emanzini.

Kufuneka amazambane wakhe angawatshonisi kakhulu emgxunyeni. Kufuneka afake umgquba, afake umhlaba omncinane, awaphe umhlaba omninzi amazambane. Ngokwenza njalo azokhula kakuhle, abe nesivuno esihle.

Izityalo zam zingafa kuba kaloku andinawo amatanki okugcina amanzi, kwaye imvula izobe incinci, zitshe izityalo.

Ingaba luncedo kakhulu kuba kaloku abantu abanzinzi abakwazi ukuba baqale ngaphi xa betyala, abanalo ulwazi oluninzi lokutyala. Ingabanceda, baqale kakuhle.

Umsebenzi wakho ungakuchaphazela kakhulu kuba kaloku awulifumani ixesha eloneleyo ukuba uphumle, uhlale phantsi.